Indima ezawudlalwa ngamakhwenkwe ekulungiseleleni ukutya yinto yokubana amakhwenkwe azawuhlinza azawuthala kwaye azawuphinda agqogqe amanqina neentloko into yokubana zihlale zilungele ingomso xa zizophekwa kuba like zona kunyanzelekile zilalisiwe. Amakhwenkwe azopheka le nyama azoyikhwezela azoyibasela aqiniseke into yokubana iyavuthwa ayitshi. Kwaye xa sekuthe kwaphakwa aza kuhambisa iipleyti. Azawuxhoma nentente uba mhlawumbi kunyanzeleke ukuba kubekho nentente. Azawuhambisa nezitulo kwenzela uba wonke umntu akwazi ukuba nendawo yohlala.

Okona kutya mna ndikuthandayo okwesiNtu ndithanda umvubo. Ndithanda maan ukuva olwaa ncangathi lwamasi xa soluthe ladibana nophuthu olu, man, olugqityophekwa oluvakalayo into yokubana hayi maan lunencasa, luyahluthisa, luyonwabisa likwenza maan isisu sithi mpo sibe mhlophe sixele isisu sikamvolofu.

Okona kutya ndingakulungiselela xa sesifika kweso siganeko ndingalungisa umngqusho. Umngqusho ke wonke umntu uyayazi into yokubana xa sithetha ngomngqusho sithetha ngokutya kwaXhosa apho ke kwakukade kutyiwa khona mandulo. Xa unolungisa mhlawumbi umngqusho nenyama yegusha, hayi ke apho, hayi, hayi andikhathaliseki noba kuthiwa yohlala kwelinye ilizwe mhlawumbi nokuba umntu uyohlala kooTshayina into engangeminyaka emihlanu kodwa xa ndinokunikwa umngqusho nenyama yegusha, hayi, tyhini soze ungayicingi soze ungazicingi iimini zamandulo.

Ngokolwam uluvo kulungile kakhulu ukusebenzisa isiNgesi kweli cala lokufundisa kulwimi zonke ngaphandle kwesiXhosa kwiilwimi zonke kuba kwimihla yanamhlanje yonke into sele isebenza ngesiLungu nditsho oonomyayi, i-intanethi. Yonke into isebenza ngesiLungu nditsho ke mhlawumbi noba sowufuna ukujonga imidlalo ethile yeqonga kunomyayi okanye kumabonakude nayo ithethwa ngesiLungu.

Into endingayithanda into yokubana itshintshwe kweli siko lakwaXhosa yinto yokubana laa nto maan yentlonti. Intlonti yeyona nto maan ndingathanda into yokubana mayikhe iyekwe. Okwesbini, xa umkhwetha ethi ucela amanzi maan angaske maan phaa kubekho umntu oyindoda ke kodwa umntu, oyindoda ndoda ndo ozojonga izimo zabakhwetha into yokubana lo mkhwetha lo ufuna amanzi na okanye ufuna ntoni na. Kube kuvunyelwe noogqirha mhlawumbi abazoza mhlawumbi kanye evekini bazojonga nje iimpilo zabakhwetha, into yokubana lo mkhwetha yintoni na engathi engaye imhlasele, yintoni na engaye imchukumise ingamenzi abuye njengamanye amadoda.

Nto yakuthi ndiyacela maan ngoba sesizofika phaya endlini. Ndicela xa uthetha nomntu othile omdala okanye xa sizongena endlini wothule umnqwazi. Apha kweli lethu isiko ukothula umnqwazi yeyona nto ebaluleke kakhulu kuba ibonisa intlonipho. Naxa sizongena endlini kumele wothule umnqwazi loo nto ibonisa into yokubana uyayihlonipha owomzi okanye eyondlu ongena . Xa usothula umnqwazi xa uthetha nomntu omdala kubonisa into yokubana uyamhlonipha unembeko.

Mntanam, xa upheka idombolo uyaxova. Xa ugqiba kuxova intlama yakho uyifaka eplastikini, uyayijija uyifaka editshini uyoyibeka phaa phandle uyegqume ngesithebe uba inyuke. Xa seyigqibile unyuka uthatha ungxawu oyinkawu, ngaphakathi ufaka amadiza okanye mhlawumbi iinkuninyana ezithile kodwa ke ezizokwazi ukungena apho. Usogqiba ufake amanzi abe manintsi ogqiba uthathe loo ntlama eseplastikini uyifake apha phezu kwezi nkuni ube soyavala uvala ngongxawu ube sovala ngesciko ubese uyabasa. Sizaya siye uthele amanzi, la manzi xa esitsha uphinde uthele amanye amanzi uba xa sengathi mhlawumbi iiyure zimbini zigqithile usiphekile, ufake icephe phaa kuso usihlabe ngecephe ujonge into yokubana asizubuya nantlama. Uba asibuyi nantlama sivutshiwe. Kodwa ke abanye le idombolo baye balipheke nenkukhu kodwa xa ulipheka lilodwa ulipheka ngolu hlobo, mntanam.

Andiwuthandi umvubo, umvubo kokona kutya ndikuthada kakhulu kwaXhosa, ndithanda nje laa ncindi laa ncasa yawo, andithethi ke maan amasi aphuma enkomeni. Ngawona yho! Oba bumuncu bedliwa yhoo ha-a hayi, hayi ndiyawuthanda kakhulu umvubo kuba into yokuqala umvubo unika amandla. Okwesibini, uyahluthisa, awunothi xa uwutye ngoku uzive sowulambile okanye mhlawumbi uzive sowufuna ukuya ethoyilethi, sowufuna ukuya phi phi phi. Umvubo ukubetha isisu sibe singaka, sibe mhlophe ulale xa ulala. Soze uve kuthiwa umntu otye umvubo ulambile yena ufuna intoni ntoni, akenelanga, soze.

Xa ndipheka umngqusho ndiqale ndikhethe iimbotyi ndikhethe ezi zitshileyo ndizisuse, ndisawugqiba ndizihlambe ndizidibanise etreyini xa sendogqiba kuzihlamba. Ndisawugqiba ndithathe umbona ndiwufake esingqusho ndingqushe, ndingqushe, ndingqushe ndisawugqiba ungqusha ndele ndikhuphe ikhafu ndele, ndiwele ndiwele ndiwele ndiwele ndikhuphe ikhafu ndikhuphe ikhafu. Kusogqiba ukuphuma ikhafu ndiwuhlambe ndiwudibanise neembotyi ndiwupheke. Ngoku usaphekwayo xa mhlawumbe uneeyure ugxabha ndifake ke ngoku ityiwa, ndiwumele ndiwuzamise. Xa sengathi ngoku uyuthamba ndifake ii-beef stock ezintathu sogqiba ndifake ne-six gun kwalapho sogqiba ndithi hobho amacephe amahlanu amafutha. Hayi andikhathaliseki noba usuka phi uzawuthanda.